Zwiimiswa zwe nda zwiḓivha zwine zwavha zwikho ita mafhungo a u, a dzi khumbelo dza medical aid ndi zwiimiswa zwine zwanga vho life cover, business insuarensi navho afordable insuarensi. Ndi zwone zwiimiswa zwine ndi ngari zwa zwino ndi a zwiḓivha

Mu mutholi uyo ane a kundelwa u ita mafhungo a, anthuni a munikelo wa UIF asaneya vhashumi vhawe, uya dzhiyeliwa maga nga muvhuso kana hu avha na mafhungo ane avha a SARS vhaya, vhaya mutovhela vha fhedzisela vha tshi khouri u vala khampani yawe kana tshenetsho tshiimiswa tshine akho thola vhathu khatsho.

E, ndono vhuya nda litsha pholisi ya mbulu, mbulungo nga nṱhani ha uḓura fhedzi zwa zwino ndi ngatori tshine, ahuna tshithu tshine tshingavha, kana tshine tshingapfi tshono iteya nga murahu holitsha u badela hene heyo pholisi nga mafhungo oḓura

Maga ane ndinga vhudza muthu onokhoita khumbelo ya UIF lwou thoma ndinga muṱalutshedza uri musi atshi ita khumbelo ya UIF utea, hutea uvha husina huṅwe fhethu huneavha uri ukhoushuma hone, kana khontraka ine hathu ifhedza. Tshiṅwe tsha vhuvhili ndi tshauri utea uya dzi ofosini dza, dza UIF labor, ndihone hune aḓo thusalea hone kana, avha wo kileima online, kha uFilling ndinaho wakona ukileima kana uya kona u ita khumbelo ya UIF.

E, ndivhona zwi zwandeme uri muthu avhe na ndindakhombo ya vhutshilo ngauri rivha risaḓivhi lamatshelo uri ḽo ri farela zwifhiyo. Muthu unga soko ṱangana na khombo kana wa vha wodzhena khakhathini wavha u si na ndindakhombo. Zwaukombetshedza uri zwi u ṱoḓe masheleni manzhi a ukona uri u lugise heyo khombo ye wa ṱangana nayo kana khakhathi ye wadzhena khayo, uri u kone u vhona nazwori eyo eyo ndindakhombo iya kona u bveledzisa zwe ya fhulufhedzisa. Ndi ngamurahu ha musi wo thoma wa ita ṱhoḓuluso usathu dzhoyina, kana u sathu ḓi dzhenisa kha yeneyo ndindakhombo u thome u ite ṱhoḓuluso kha vhaṅwe vhane vha vha khayo kana kha vhane yono vha shumela.

Kha heyo mbudziso ndingari hayi, nṋe na vhamuṱa wanga ra sathu ḓiwana rikha khaedu ya u humbela ya khumbelo ya ubadela nnḓu, lune na nḓivho yazwo, zwa zwino nṋe na vhamuṱa wanga ariya thuvha nayo.

Dzi dza ndeme ngauri vhunzhi havho vha vha vha na miṱa mahayani ine vha vha vhakho i onḓa kana ine vha vha vhakho i sapota. Lune musi vhono fhelelwa nga mushumo, kana mushumo tshifhinga khala tsha u shuma tshono fhira. Heila, haḽa masheleni adovha a avha akhothusa muṱani musi vhakhaḓi ṱoḓa muṅwe mushumo kana vha tshi kha ḓivha vho dzula hayani, a avha akho thusa henefho muṱani kha vhana, na kha vhone muṋe mubebi.

Uya nga ha nṋe ngauri ndovha, ndovha ndi sathu ita ndindakhombo, ndi pfesesa uri zwa zwino athi athuvha na nḓivho kana athi athu kono ṱalukanya uri ipfi tshifhinga tsha u lindela, ḽo imela mini kana ndi pfesesa mini ngaḽo.

Ndipfesesa uri hafhu kha eḽo huteyovha huna u anḓana kha kha ndindakhombo na kha vharengi kana khamphani hu teyovha huna u anḓana vhukati ha havho vhathu vhavhili uri, uri mbulungo i kone u tshimbila zwavhuḓi.

Ndivhona hu maga ane anga musi muthu awe atshi khonyaga utshintsha phini kha apulikhesheni ya bannga, atshi nga tea uvha atshi khouzwiita a fhethu hune avha ayeṱhe husina muṅwe muthu nga tsini. Tshiṅwe hafhu nda tshivhona unga khamusi na vhaiti vhadzi apulikhesheni vha tende uri musi muthu atshi tshintsha phini, athome aḓi dzhiye tshifanyiso tsha tshifhaṱuwo tshawe uri vhakone uvhona kana u khonfema uri zwavhukuma ngoho ngoho ndi ene na.

Na luthihi, vhaswa vha anomaḓuvha asi vhathu vhane vha ḓiimisela uvheya tshelede kha zwibugwana.

Nṋe ndivhona unga zwi ngasi konadzeye ngauri vhaṅwe vha vhathu vha a vha vhatshi khaḓivha na zwikolo, vhaṅwe vha vhathu vha wanori huna zwiṅwe zwine vhakho teyo thoma vha zwi lugisa nga tshelede yeneyo.

Khaedu dzo ḓala vhukuma dza vhathu vhane vha vhaṱangana nadzo musi vha tshi khoṱoḓori vha wane masheleni avho a UIF kana masheleni a vhathu vhasashumi. Khaedu dzo nonga musi vhatshi dzhena khadzi apulikhesheni kana vha tshi dzhena kha inthanethe vha tshi kho nyaga u apulaya online. Tshiṅwe tshifhinga zwia konḓisa vha wana sisIṱeme i down. Iṅwe khaedu hafhu ndi ya musi vhatshi khou founela UIF, tshiṅwe tshifhinga vhawana uri vha khou founa hasifare muthu ya sokoto lila. Iṅwe khaedu ndi ya musi wo toya henengei dzi ofisini dza hone, tshiṅwe tshifhinga u wa ḓi vhuya u songo thusaleya hapfi u vhuye lini lini usongo thusalea.

Ee, zwazwino ndi ngari athiathu vhona nḓila ya khwine ngauri nazwino vhathu vhakhaḓi gungula, nga na nga murahu hamusi interest, interest rate dzono shandukisiwa zwi khaḓi kwama vhathu nga nḓila imangadzaho.

I fhungudzea nga murahu ha musi u tshi kho rumela masheleni manzhi, ngauri u tshi rumela masheleni manzhi hu a vha na mbadelo ine yapfi fees, ine ya tea u badeliwa nga murahu ha musi iwe wo rumela masheleni manzhi kha magudedzi maḓuvha ane a ne a vha dzi yunivesithi.

Mafhungo a zwa ngalafho a u badela nga ṅwedzi a fhambana nga murahu ha musi musi muthu a tshi khou bvisa masheleni ha vho nori a huna muthu muthu ane ha khou lwala nga hetsho tshifhinga nga murahu ha miṅwaha minzhi hu tea u vha na u tsweliwa ha mbadelo edzo dzine dza badeliwa nga ṅwedzi

Kha u ṋanga akhaunthu khulwane mushumoni hune ndi ngari hungavha u hone hu ne wa tea u itiwa, ndi mushumo u ṱoḓa vho uri ni ḓivhe vhaḓivhi vha masheleni vhaḓa vha u ṱoḓulusisa uri iwe u wana masheleni mangafhani nga ṅwedzi ane anga tea uri a bvisiwa kha akhanthu heneyo ya tshifhinga tshilapfu.

Nga nḓivho yanga nne nda sathu ita khumbelo ya masheleni a tshikolodo, fhedziha ndipfa vhathu vha tshi amba nazwo uri musi hu tshi khou ita khumbelo ya tshikolodo, u tea u vha na bammbiri dzine dza amba muholo wawu uri u hola vhugai nga ṅwedzi, nahone nga ṅwaha u vha wono fara vhugai, hone una zwikolodo zwi ngafhanani.

Kha system ya dzi yunivesithi kana ya magudedzini mahulwane, ndi vhona vha tshi ita mafhungo a uri vha bvise akhaunthu ine ya tea uri i ḓivhiwe na nga vhathu vhahulwane, kana vha tshiya dzi dzi banngani dzo fhambananaho vha kone u i wana iyo akhaunthu ya yeneyo yunivesithi.

Nga nḓivho yanga musi mukano wa mbuyelo utshi fhela hone ṅwaha u sathu fhela, ndi vhona hu tshi vha na na u vhuya masheleni haneyo maṱukuṱuku ane unga vhuyelwa ngaho, fhedziha wa ḓi isa phanḓa na u badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

U tshi kona u uri u kone u langa mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha, ndi nga murahu ha musi u tshi ṱhogomela mutakalo wau tsha u thoma, wa dovha wa u ṱhogomela mutakalo wa vhathu vhoṱhe vhane vhavha uri vho nwalisiwa kha kha kha kha kha kha henoyo phoḽisi ine ya ya vha ya ya ya u lafh .

Vha khwathisedza nga murahu ha musi, vho kona u u ri vha tshi tshekha kha kha phothaḽa, yeneyi ine matshudeni kana ṅwana wavho akho dzhena kha yunivesithi yeneyo, vha wana uri u kona u redzhistariwa, ndi hone vha tshi kona u wana uri khwaṱhisaho ya uri o ngoho masheleni o kona u bvelela kana u kona u swika kha kha tshikolo tshenetsho kana yunivesithi.

Infulesheni kana nyaluwo kana u tsa tshileme tsha tshelede, zwi kwama dzi mbadelo nga murahu ha musi miṅwe minwaha u ya wana mbadelo ya hone i nṱha, wa wana nga nwaha u tevhelaho yo no tsela fhasi.

Zwe nda zwi pfesesa nga riterment annuity, ndi mafhungo a masheleni a phesheni masheleni ane a bvela vhathu vhane vha vha uri vha khou shuma, hone muvhusoni vhavha vha khou vhulunga masheleni ane vha ḓo a wana musi vha si tsha kona u shuma.

Zwa u vhea masheleni kha kha dibosithi yo dzudzanywaho, khombo i ngavha musi u tshi vho toḓa masheleni lwa shishi ndi hone une wa ḓo kundela uri u a wane masheleni a shishi ngauri u tea u thoma wa ya banngani wa kona u ya uyo u lugisa uri masheleni ayo a kona u.

Mbadelo dza bannga ndi nga ri nga nḓila ya nga athi na nḓivho ya uri dzi kwama hani phetho ya u vula bannga ya yo dibosithi ya dibosithi.

Pulane dza dza vhuongelo hu itiwaho ni a bva bva nnḓa, ndi nga ri nga muhumbulo wanga ndi nga ri ndi ndi pulane ine yavha ya vhuḓi ngauri huna vhathu vhane vha vha kone u swikelela uri vha kone u ya vhuongeloni vha hune ha vha uri ndi kule vha wana dzi dzi dzine dza vha dzo bvela nnḓa ndi pfa unga huvha ho luga.

Kha u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu, ndi nga ri zwithu zwavhuḓi zwine zwi nga bvelela kana zwine zwi nga u thusa, ndi musi vho vhulunga masheleni avho uri hu na masheleni ane a pfi interest ane avha a kho badeliwa nga bannga a tshi dzhena kha ye neyo account yau nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Ndi nga ri ndi khetho ya vhuḓi kha vhathu vhane vha ḓi shuma, ngauri matshudeni magavhelo ane a vha vha vha vha vha vha khou a wana ndi magavhelo ane a vho livhana na dzi pfhunzo, ndi magavhelo ane a vha o livhana na na vhudzulo, ndi magavhelo ane a vha o livhana na zwiḽiwa zwine vha khou ḽa musi vha henefho magudedzini avho mahulwane, ndi ngazwo ndi tshi ima na uri ndi vha ḓi shuma.